Angabekelwa u-eighty.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber, kukobana umthwalo owuphathako akukafaneli ube mkhulu begodu ukuphepha kwakho akukaqinisekiswa.

Amathraga athutha iimpahla asimorosa khulu isikontiri. Atjhiya kunemigodigodi.

Awa, akukafaneli bacale bonyana bahlala kiziphi iindawo ngombana lokho kuyibandlululo nakwehliselwa abogogo akwehliselwe boke kanye nabobamkhulu.

Abaphathwa kuhle abakhambi beembhesi abakhamba indlela ede. Ngombana ufumana abantu bajame ngeenyawo ebhesini ekhamba ibanga elide ngebanga lokobana ibhesi igcwele.

Kufanele ubasize ngokuthi lokha nawukhipha iimali kube kunemadlana ephumako etjhinga emkhakheni wabo abatjhayeli be-Uber namkha i-Bolt.

Kube khona abantu abazidlelezelako bazivimbe, bazidose amafutha akhamba ngazo.

Awa, ngombana lokho kungabanga umonakalo omkhulu.

Kubalimaza khulu, kangangokuthi imali ebayibhadalako iyakhuphuka kodwana ebayirholako yona ayikhuphuki. Lokho kwenza kobana batlhayelelwe.

Ngithanda kobana imsinya, akafuze ulinde igcwale begodu ikuthatha egeyidini ibuye ikuhlise egeyidini.

Ubaphephisa ngokuthi utjhayelele kude nabo ungasondeli khulu lokha nanisendleleni begodu ungagijimi.

Awa, abatjhayeli bamateksi abanengi bayayiphula imithetho yendlela njengokuthi batjhayele ngebelo eleqileko.

Iimbhesi kufuze zikhweze abakhweli benani elaneleko begodu boke abakhweli bahlale phasi kungabi nabakhweli abajama ngeenyawo.

Intengo yebhesi ingaphasi kwazo zoke nanyana ingatjhiyani kude neyamateksi. Kuthi i-Uber ne-Bolt ibe phezulu.

Iye akulungele, ngombana umthetho awuvumi kobana kube nekoloyi ekhambako engakavumeleki ukuba sendleleni.

Iye aboflayi bangakwazi ukuphazamisa ihlelo lokusahlelwa kwabatjhayeli bamathraga.

Kukobana bangeci inani ekufuze balitjhayele endleleni leyo begodu batjhayele kuhle batjheje.

Kungombana iimbesi ziyisithuthi esikhulu esingaphazamisa iinkoloyi ezincani endleleni begodu iimbhesi azikhambi namkha azigijimi njengeenkoloyi ezincani.

Kesinye isikhathi iimbhesi ziyastaka endleleni. Kufanele ibubulo lelo lithumele ibhesi ezokustakulula le estakileko.

Abanga kobana iinkoloyi zikhambe kancani begodu kwesinye isikhathi abanga neengozi zeenkoloyi.

Ama-Uber nama-Bolt esikhathini esinengi ufumana atjhayelwa babantu bangaphandle. Uthole iimpilo zethu zingakaphephi ngombana esikhathini esinengi basuka banganazo iinhloso ezihle bazibandakanya ezintweni zokubulala namkha zokudlwengula.

Iye wona alisizo elikhulu, ngombana uyakwazi ukufika endaweni oyakiyo ngesikhathi. Akusiza bonyana ungaladelwa.

Ngicabanga bona u-eighty ulungile.

Uwurhelebha khulu umnotho wenarha ngombana awusebenzisi imali enengi khulu.

Awa ubutsotsi bunengi khulu emarengeni wemadrobheni ngombana kunesiminyaminya khulu.

Kudinwa ngebanga lokutjhayela ibanga elide nokuhlala phasi isikhathi eside.

Amabubulo weembhesi kufuze abeke ukuphepha kwabakhweli bawo phambili begodu enze isiqiniseko ukuthi bahlala bajabulile.

Iye iyawavula, ngombana iyabavumela abatjhayeli abaneenkoloyi kobana beze bazokubhalisa ngaphasi kwabo batjhayele ngaphasi kwabo.

Iye anomthelela omuhle ngombana athutha ipahla esuka eSewula Afrika ayise kezinye iinarha begodu athuthe eseenarheni ezinye ayilethe eSewula Afrika.

Ngicabanga bonyana kufuze kube khona iimbhesi ezikhitjhelwa abogogo nabobamkhulu ukwenzela kobana babhadele yabo imali enentengo ephasi.

Ngazi elithi abomageza.

Lokha izulu nalinako, kuba nomthelela omumbi khulu ngombana iimbhesi zikhamba kabuhlungu.

Kungombana iimbhesi zisebenzisa i-diesel enengi khulu.

Abatjhayeli bethraga kufuze bangajami nanoma kukuphi begodu bangakhambi bakhweza abantu endleleni.

Iye ziyabafikisa, kuya ngokuthi umuntu ukhwele ibhesi yasikhathi bani.

Njalo ngemva kweenyanga ezimbili namkha ezithathu.

Kungaba yinto ehle khulu leyo ngombana abatjhayeli abanye bafaka abakhweli engozini ngokutjhayela barhamulile.

Awa, imithetho yeteksi iqinise khulu. Iteksi ikhweza abakhweli abaneleko.

Kufuze kucalwe kobana intengo leyo kuyintengo abakhweli beembhesi ebangayikghona na.

Bahlangabezana nobutsotsi obunengi begodu baba nokudinwa okukhulu baphathwe nabuthongo.

Umkhakha lo urhelebha amarhwebo wabantu bemiphakathi kobana akhule. Ngombana kusuka abantu abasuka kude bazokuvakatjhela indawo yangekhabo nabafikako bakhombise ikareko emarhwebeni wabo.

Ubuhle bokukhamba ngeembhesi ezikhamba ibanga elide ebusuku kukobana indlela azinasiminyaminya, kuthulekile begodu kuphephile endleleni.

Kuyenzeka iimphaphamtjhini zijanyiswe zingakhambi, ngebanga lobujamo bezulu ngombana kunobungozi.

Kukobana nabazizwa badiniwe baphumule begodu bangakhambi bajama nanyana kuphi.

Ibhesi iyaladelisa begodu iimbhesi zizala khulu.

Kukobana ingabhajwa nini nanini begodu ikhamba inikhuhlezela.

Lokho kungenza kobana abasebenzi bangaladelwa khulu emsebenzini begodu kungaphungula iingozi zeendlela.

Kufuze ukhulume nomtjhayeli akujamele usaye endlwaneni encani

Kubangela kukhuphuka kwamafutha akhambisa iimbhesi namkha ipetroli ne-oli.

Kuyabiza ukusebenzisa ikoloyi yomphakathi. Awukhululeki nawukhwela ikoloyi yomphakathi kunesiminyaminya. Uyaladelwa emisebenzini nawukhwele ikoloyi yomphakathi begodu akubi khona umuntu ekufuze umbeke umlandu.

Ukukhuphuka kwentengo yeembaseli kubangela kobana mina nomndenami sehlise namkha sitjhugulule indlela esithatha ngayo amakhambo.

Lokhu kubangela kobana batjhugululwe indlela abenza ngayo namkha indlela ebakhamba ngayo bangakazimiseli.

Awa, akukalungi zinengi izinto eziqakathekileko ekufuze kobana zitjhejwa ngurhulumende. Kodwana ngombana uqalane nezinto ezifana neentengo zeembaseli uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe. Ngakho-ke akusiyintwehle ukobana alawule intengo yeembaseli kufuze aqalane nomsebenzi wakhe wokutjheja abantu.

Iye, ikhona inzuzo lokha nawusebenzisa ikoloyi encani ezijameleko akusikanengi kobana uladelwe lapho uyakhona. Kunalokha usebenzisa isithuthi somphakathi.

Ukuba nekoloyi kutjho kobana sewuzokuthoma ukuthenga iimbaseli. Kanti-ke ukuthenga iimbaseli akufani nalokha nawusebenzisa isithuthi somphakathi.

Bangayonga ngokuthi bangasebenzisi iinkoloyi zabo njalo. Kesinye isikhathi basebenzise iinthuthi zomphakathi ukwenzela kobana bawonge imali.

Ukudla esiwudlako kufika eentolo ngamathraga. Okutjho ukuthi lokha nakukhuphuka intengo yeembaseli nentengo yokudla iyakhuphuka. Ngombana kusetjenziswa amathraga namkha iinthuthi ezisebenzisa iimbaseli.

Awa, akukalungi ngombana lokho kungabangela ukuphazamiseka kabanye abantwana kanye nakuye umfundi oze nekoloyi esikolweni. Umntwana akabe mntwana ngaphakathi kwejarida yesikolo kanye nangemaklasini.

Kungaba yinto ehle ukukhuthaza abantu bona bakhambe ngebhayisikili. Kodwana lokha nabathatha ikhambo elide namkha banemithwalo angeze bakghone ukukhamba ngebhayisikili. Ukukhamba ngebhayisikili kuyinto ehle ngombana nomzimba uyathabuluka nawukhamba ngebhayisikili.

Iye, iinkoloyi zegezi zingcono khulu kuneenkoloyi ezisebenzisa ipetroli. Iinkoloyi zegezi ziphephile azikhiphi intuthu. Iinkoloyi zegezi zibiza ngaphasi khulu lokha nawuzimadanisa neenkoloyi ezikhamba ngepetroli.

Intengo yepetroli iyikinga nemkhakheni wamateksi. Ngitjho ngombana njalo nakukhuphuka intengo yepetroli, abatjhayeli bamateksi nabo bakhuphukisa imali yokukhwela.

Ungathula bekubethe ummoya kodwana lokho kungaphazamisa amahlelo wabantu abanengi njengokuya emsebenzini.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi kubabuhlungu esikhwameni somkhweli. Ngombana ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi kutjho kobana umkhweli kufanele ayehlise indlela enza ngayo namkha indlela athenga ngayo.

Kungombana intengo yeembaseli lokha nayehlako ayithathi isikhathi eside ibuye ikhuphuke.

Lokhu kubangela kobana behlise indlela abathenga ngayo namkha indlela ebenza ngayo ngombana lokha nakukhuphuka imali yamathikithi webhesi imali yemirholo yabo ayikhuphuki.

Kukobana babikele abakhweli ngaphambi kobana bayikhuphukise.

Kufuze kuqalwe ukobana abakhweli beembhesi bayakwazi ukuyikhipha imali leyo.

Iye, kufanele alinge ukungenelela.

Awa, abasibanengi abangadoseka ngombana esikhathini esinengi iinthuthi zomphakathi ziyariyada.

Zikhutjhulwa ngebanga lobujamo.

Ngicabanga kobana sebuyatjhugululwa ngombana angekhe bathi akubekhona ababhadela intengo ephasi kunabanye.

Kwezinye iindawo iyakhambelana kodwana kezinye abanawo amandla njengezinye kodwana lokho akutjho lutho ngombana angeze bathi akube nabanye ababhadela intengo ephasi kunabanye.

Ngibona kumbono omuhle kodwana engekhe waphumelela ngombana kuzokubanga umguruguru omnengi phakathi kwabakhweli.

Ngicabanga kobana abantu nabangathoma ukhwela ngabomazisi wabo kungabalula ngombana lokho kungakhombisa kobana umuntu uthola ipentjheni nofana awa.

Lokho kuzobayikinga ngombana kuzokutjho ukuthi abogogo abaphathwa ngendlela elingeneko. Nakuyokuqalwa iindawo ebahlala kizo kuzokutjho ukobana bazobaphatha ngeendlela ezihlukeneko ngebanga leendawo abahlala kizo.

Kungabasiza ngokuthi bazokuba nentjhentjhi namkha bazokubuyelwa imadlana ngombana ayisiyinengi imali abayirholako.

Amaphesende amahlanu.

Iye, zilinga ngamandla kodwana kufika lapho bahluleka khona.

Awa, kuneendawo lapha zingafikeleli khona.

Kesinye isikhathi zibafikisa ngesikhathi kodwana lokho kwenzeka lokha nawukhwela ibhesi yafrurhwana wameda isikhathi izokuladelisa.

Iye, abatjhayeli beembhesi banomusa ukudlula abatjhayeli benteksi

Iye, zisebenza ngefanelo kodwana ziyatlhayela.

Iye, uyasebenza lokho kuphungula iingozi nesiminyaminya eendleleni.

Ukwenzela kobana kuphunguke isiminyaminya kanye neengozi eendleleni.

Awa nokho, iimbhesi azinawo umthelela omumbi kangako eendleleni.

Kuyafuneka ukobana nazo zakhelwe isikontiri ukwenzela kobana zikwazi ukukhamba kuhle zingakhahlumezi abakhweli.

I-hundred and twenty kilometers per hour.

Ngokobana kukhulunywe naye ukuthi nakubhala lapho aphiwe i-warning.

Ziyagcwala iimbhesi begodu ziyaladelisa.

Ziyagcwala iimbhesi begodu ziyaladelisa.

Lokhu kuzokuphungula iingozi nesiminyaminya eendleleni.

Ngikhuluma nomtjhayeli ngimbawe kobana ngibawe ajame eentolo ezilandelako ukwenzela kobana ngiye endlini encani.

Kukhuphuka kwentengo yeenthelo.

Akusilula ukukhamba ngamateksi begodu esikhathini esinengi uphuma ungakathabi. Ngombana abakhweli abanye kanye nabatjhayeli abanye abaphathani kuhle begodu abahloniphi.

Awa, eqinisweni abatjhayeli bamateksi bazenzela umathanda endleleni.

Awa, nokho asiminyani khulu bayayilandela imigomo yokungakhwezi abantu abanengi emateksini.

Iye, ayikho ikoloyi engakavumeleki ukubasendleleni ekhamba endleleni begodu ethutha amalunga womphakathi lokho akukavumeleki.

Awa, abatjhayeli barhamulile.

Ngiyakghabhudlheka ngombana lokho kufaka amaphilo wethu engozini.